Ke hore ho be le dibapadi tse ngata tse bapalang ditebele mme e e hlahiswe dithelevisheneng mona na le di-radio-ng ba buwe ka yona ke nahana seo ke sona se tla hohela batho ba tswang mose kwana.

Dipapadi di thusa haholo mmeleng wa bana hobane jwale e thusa ka hore kelello e be e dule e le tjhatsi mme e etsa hore mmele o dule o matlafetse ka hobane o exercise mehla le mehla ena na, mme o thusa hore mmele wa hao o dule o matlafetse mme jwale sena se thusa sa hape ka hore mahloko a mang a se ka ba a fitlhela bana hobane mmele o tlo dula o matlafetse mme o le strong.

Motho ya sa bapaleng dipapadi o dula a se na matla mme o dula a robetse, a se etse letho empa hee ya motho a dulang a na le a dulang, a bapala kelello ya hae e dula a matha mme le mmele wa hae o dula o le flexible oo ho e leng hore ha kgone hore a dule feela kapa a dule a se ka etsa letho, o dula a batla hore a bone le ntho tseo a di etsang hore mmele wa hae o dule ho matha le madi, a dule a matha.

Ee, o dummelehile hore o thuse ka tjhelete hore sekolo se kgone ho reka tse ding tsa disebediswa tse shotang tsa dipapadi, mme motho o tlametse o buwe le yena ke motho ya leng maikarabelo ho tsa dipapadi, mme ke yena ya tlo o fang dintlha kaofela tse felletseng.

O e hlapisa ka hore re kgone ho tseba hore mosuwehlooho, mosuwe wa mosadi kapa yona titjhere o na le tsebo e kae mabapi le ho kwetlisa bana sekolong, ebe hee ya tsebang haholo ya hlokolosi ka mokgo dipapadi etswang ka teng e be ho kgethwa ena hore e be yena ya tla kwetlisa bana.

Ka nako ya ka ya ho phomola ke ke rata hore ke bapale bolo, kapa ke dule ke bapale ka fonofono, ke etse di bapalle dipapadi tse teng fono founung ya ka mme ke ntho eo e leng hore ke rata hore ke etsahalang ke lelapeng leso.

Ee, ke bone e le bohlokwa haholo hobane e ya re thusa hape hore ke kgone ho nahana mme nka lakatsa ho e kenya tshebetsong.

Mabaka a mang a etsang hore ba se ke ba fumana menyetla ya ho ya bapala dibini tse ding, ke hobane ha ba tsebe kapa ha ba soka ba bana le monyetla wa hore ba ipapatsa kapa ka ha bana metswalle eo e leng hore e ka ba fa menyetla ya hore ba bapale e teng ho hlokeha hore ha ho le DJ o etseng mmino o leng wa hao o ikgethileng mme o thuse batho hore na wena o letsa mmino e jwang. E re ha o na le bo di event Dibakeng tse ding, o kgone ho ba le wena ba o mo eme, o tle o tlo bapala.

Ke hobane kgatello bathong ba batswadi basadi e fapane hole le ya bomme batswadi ba hatellwa e se ka dipapadi tsena na se papadi tse leng hore ba tlameha hore ba di bapale mme ekare di loketse feela batho ba bontate, ke ka hoo batho ba bontate e leng bona ba tholang tshehetso e ngata haholo setjhabeng ho feta batho ba bomme.

Ke ne ke pasa haholo hantle haholo mme ke na le ditifikeiti tseo eleng hore ke ile ka di thola tse kena sekolo tse ding e ne e le ditifikeiti tsa mmino, ntle ding ne le tsa hao ho sebetsa hantle haholo ka phapusing mme di di nkentse ke tsona kaofela di entse hore ke kgotsofale haholo, ho ke ke ke bile motlotlo ka nna mme le batswadi ba ka ba le motlotlo.